Ee, nka akantsha merogo e sa itsegeng thata jaaka morogo wa lorotho kgotsa morogo wa thepe. Batho ba bantsi ga ba itse melemo ya yone. Mme e na le ditlamorago tse dintle mo botsogong jaaka go ne go nonotsha mmele ka ditholwana le di-mineral-e. Fa e ka nna kgwebo ya temo e ka thusa balemi go farologanya mmu wa bone le go rekisetsa batho ba ba batlang dijo tse di siametseng botsogo. Ke kgopolo e ka nnang molemo go e leka.

Go jala diapole kgotsa dipanana go tsaya nako le tlhokomelo e ntsi. Sa ntlha, o tshwanetse go tlhopha mmu o o siametseng, o nang le metsi a lekaneng le manyolo. Morago ga moo o jala peo kgotsa o jala ditlhare tse dinnye tse di simolotseng mo polaseng ya peo. Ditlhare di tlhokomelwa ka go nosetsa ka metlha go kgaola makala a senyang le go di sireletsa mo bolwetsing le dikhukhwane. Fa di gola go tsaya dingwaga di le mmalwa pele ge di kwa ungwa. Mme fa di setse di unngwe, maungo a ka rekisiwa kwa mmarakeng kgotsa ko difemeng tse di dirisang diapole kgotsa dipanana go dira dijo tse dingwe. Ke tiro e e tlhokang bo . Ke tiro e tlhokang bopelotelele mme e .

Go jala tamati go simolola ka go tlhoma peo mo mmung o o siametseng kgotsa mo dipitseng pele di fetisediwa mo ditshingwaneng. Ditamati di tlhokana le go nosetswa ka metlha le go bewa manyalo hore di gole sentle. Gape go botlhokwa go bofa ditlhare gore di seke tsa otlwa ke tamati fa di nna boima. Fa ditamati di se di le di rojwa ka go di roba ka bonolo mo ditlhareng ka letsogo, kgotsa ka sesebedisuwa se se itshetlegileng. Teng morago ga moo di bewa mo mabokosong kgotsa di isiwa kwa mmarakeng go rekisiwa.

Rooibos ke setlhare se se tlholegileng mo Afrika Borwa, se se dirisiwang go dira tee. Mme se na le melemo e mentsi mo boitekanelong. Sa ntlha, se na le caffeine ka jalo se ka jewa le motshegare le bosigo ntle le go baka boroko jo bo sa siamang. Sa bobedi, se romile ka ka antioxidant tse di thusang go sireletsa mmele kgatlhanong le malwetsi le go fokotsa mogote wa lesela. Rooibos gape e ka tokafatsa tshilo ya dijo. E fokotsa mathata a mala le go thusa mo letlalong ka ntlha ya ditlhokwa tse di jaaka zinc le acid. Batho bangwe ba e dirisa go kokobetsa kgatelelo ya madi ile go fokotsa go ruruwa. Ka jalo gore rooibos ka metlha go ka thusa go sireletsa mmele go nonotsha botsogo jwa letlalo le go dira mmele o nne le maatla ka tlhago.

Ntlha ya ntlha, ke phetogo ya maemo a bosa. Rooibos e tlhoka mmu o omileng mme fa pula e le nngwe fela kgotsa komelelo e telele e tla ama peo. Balemirui ba ka dirisa mokgwa wa nosetso o bolokang metsi le go jala ka nako e e maleba. Ntlha ya bobedi, ke go senyega ga mmu. Ka gonne rooibos e gola sentle fela mo mmung o o rileng. Tharabololo ke go dira crop protection le go tsenya manyoro a tlhago go nonotsa mmu. Gape go na le mathata a ditlhotlhwa mo mmarakeng. Ka dinako dingwe theko ya rooibos e a wa. Balemirui ba ka ikopanya le cooperative kgotsa ba tsena mo mananeong a factory go sireletsa dithoto tsa bone. Kwa bofelong dikokwana le malwetsi di ka senya dijalo, balemirui ba ka dirisa mekgwa ya pest management, go fokotsa di-chemical-s. Mme ba tshegetse tikologo ka tsela eno temo ya rooibos e ka nna mosola, e tswelele ebile e ditholwana tse dintle.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno di akaretsa phetogo ya bosa, e tlisang komelelo kgotsa dipula tse dintsi tse di senyang ditlhare. Gape go na le dikokwana le malwetsi tse di ka senyang maungo pele ga gore o balemirui ba lebane le ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa manyalo le di dirisiwa. Mme seo se fokotsa letseno la bone gape mmaraka o na le tlhodisano e e kwa godimo. Mme ka dinako dingwe theko ya maungo e a , tharabololo e ka fitlhelelwa ka go dirisa mekgwa wa temo o tswelelang pele. Jaaka go dirisa manyolo a tlhago go fetola dijalo le go dirisa thekenoloji ya temo. Go lebelela maemo a bosa, gape balemirui ba ka ipusa pele ka go e kopanya mo ditlhopheng go nna le maatla mo mmarakeng. Ka tsela eno kgwebo ya maungo e ka nna le botshelo jo bo botoka le go tswelela mo isa go .

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tsa maungo a dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, di akaretsa dijeme, matute ao le maungo a a omisitsweng. Maungo a jaaka mango, apricot le plum a ka omisiwa go nna dried fruits kgotsa a fetolwa go dira jam le jelly. E e oketsang botshelo jwa maungo le go dira gore a nne monate mo mmarakeng. Gape maungo a a jaaka almond, peanut le cashew a ka dirisiwa go dira le snack mixes. Mme seno se oketsa boleng jwa dijo tse di tlhokomelang botsogo le tsa motheo. Maungo a a tseneletseng mo dijemeng kgotsa a omisitsweng a na le botsogo jo bo oketsegileng. A boloka phepo e e botlhokwa e le fa a ka tshela ka nako e telele. Mme a thusa balemirui go tsena mo mmarakeng oketsegileng ka lebaka la boleng jwa bone. Ka go dirisa tsela tse maungo a nang mosola thata mo go tsa dijo le kgwebo ya temo.

Dingwe tsa ditsela tse dintšha tsa maungo a dirisiwang mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, jaaka di matute le maungo a a omisitsweng di akaretsa dikgato tse di jaaka tshegetso ya temo ya khomešiale. Go tlhomamisa gore maungo a tlhotlhwa sentle le go fetola maungo ka ditsela tse di siameng go akaretsa go a omisa. Go a tlhomamisa le go apaya ka tsela e e sireletsegileng. Madi a a tswang mo maungo a ka dirisiwa mo go fepanyetsweng jaaka go dira magwe a maungo. Maungo a a omisitsweng a go rekisiwa le ditsela tsa go oketsa boleng jo bo oketsegileng. Mo godimo ga moo dikoko, ditlhapi tsa maungo le dinawa tse di dirisiwang mo dijemeng le matuteng di tshwanetse go tlhomiwa sentle go fitlhelela boleng jo bo kwa godimo mo marekeng. Tsela e e botlhokwa ke go netefatsa gore maungo a tswelela a le, a le lebogile a bolokegile. Mme a na le boleng jo bo oketsegileng fa a tsena mo diprojekeng tsa kgwebo.